go le botlhokwa gore batho ba ba ntsho ba simolole pele ka moaparo wa setso, go na le gore ba simolole ka lesire pele. Seo se a bontsha gore re a bo re ipela ka setso le ngwao ya rona.

Ngwao ya Setswana ke ngwao e e farologaneng thata ga ba dirile meletlo go apeiwa bogobe jwa ting jwa mabele, go apeiwe morogo, go apeiwe le tšhotlho.

Ee, go na le dijo tse di mmalwa tsa setso tse ke di itseng go di apaya, ke ne ka rutwa ke mosadimogolo wa ko gae ke dingwaga di le masome a mararo.

Ga gona ditšhono mo location-eng kgotsa mo ditoropong ka ntlha ya gore batho ba le bantsi ba tswa ko moago wa selegae ba tla mo ditoropong.

Ka setso sa me basadi ba letleletswe go nna le dipuisano tsa lobola fela ga ba kgotsa ba ntsheditswe magadi bo bona.

Ee nka rata lenyalo la setso kgotsa ka bobedi ba tsona, ka ntlha ya gore setso e se supetsa ko ke tswang teng mme Sekgowa sa bontsha gore re phela mo malatsing a mašwa.

Tse ke sa dira teng tsa setso tota ke bojalwa ba setso ga ke bo rate ka ntlha ya gore ga ke bo itumelele.

Go ne ga go a siama gore ditumelo tsa bo seng keresete di gatelele setso, ka ntlha ya gore re tshwantse re gopole gore ngwao ya rona re tswa ko kae ebile re ya ko kae.

Go ne go na le baeteledipele ba nne ba etelela pele ba apere setso ebile ba dira ka botlhale ba tlhago. Mo malatsing a segompieno re bona baeteledipele ba etelela pele ba lebetse setso ba apere disutu ebile ba lebeletse fela mo thekenolojing gore ba tlhalosetse batho ba fe batho botlhale.

Bojalwa ba setso bo diriswa mo meletlong e mentsi ga go sielwa badimo kampo go siela bannabagolo le basadibagolo gore ba itsibose, se ne se bontsha gore go itumetswe.

Dikgwetlho di dintsi tsa go tshela mo setšhabeng sa ditso tse di farologaneng ka gore ba bangwe ga ba tlhaloganyane, ebile ba gatana dikhonse ka go bitsana ka maina. Jaanong go botlhokwa gore re ithute ka ditso tse di farologaneng re tlhaloganyane ebile re reeletsane ebile re tlhomphane.

Ubuntu bo ra gore tirisano mmogo, botho. Aforika itsane ka tirisano mmogo ka ntlha ya gore Aforika Borwa e tshwere di setšhaba-tšhaba kgotsa batho ba ba tswang ko merafeng kgotsa dinageng disele.

Ke akanya gore batsadi ga ba tshwanela go kopa madi a mantsi a magadi ka ntlha ya gore ga go sena nne go ntshiwa magadi banyadiwa ba ba ntjha ba go nna ko motseng wa bone, mme ba go short-a ka dilo tse dintsi thata ke maikarabelo a batsadi botlhe go tsenya bana dikolo le go ba tlhokomela.

Dilo tsa go nna mo toropong ke tsa go 'ira gore batho ba iphitlhele ba gatelelang ka tse ba nang le tsone kgotsa bohumi jwa bone, mme seo se 'ira gore motho a iphitlhele a batla go itepa-tepanya le ba bangwe. Jaanong ke ne kere re ka thusega fela ka gore re tlogele go itepa-tepana le ba bangwe mongwe le mongwe a itse gore o tswa kae o ya kae ke mang, o kgona eng ga a kgone eng.

Tsa setso tsa go farologana di rotloetsa batho gore ba itse ka ga mefuta ya go farologana ya ditso tse di farologaneng, ebile re ithute gore di apeiwa jang le gore di jelwa ka eng le gore ga dijewa go tlabe go ketekwa moletlo o feng.

O apara moaparo wa seVenda ka ntlha ya gore ke rata mebala ya teng le ka mo di dirilweng ka teng.

go ne go opelwa go tlhabeletswa go itewa diatla go letswa megolokwane. Malatsing ano go tshamekiwa mmino wa bo Bra Hugh Masikela kgotsa Tshepo Tshola.